Ke nnete hore mafura a dikoloi a nyoloha hangata haholo ha bapalangwa ba le teng. Ka sebele ho ka ba le mabaka a mang hore ditifiso tsa dipalangwa le tsona di nyolohe ha mafura a nyoloha ke a atileng ho bontsha mabaka a ka. Ditjheho tsa tlhahiso leseding ha mafura a nyoloha. Sepalo sa dikoloi se ba le ditjheho tse eketsehileng ho latela hore e batla ho sebetsa hao le jwalo. Bakeng sa ho ntlafatsa ditjheho tsa boleng ba dihlahlobo tsa ho lefa nako le dikarolo tsa bophelo bo botle ka ntle ho diphihlelo tse teng.

Lebaka la hore dibese di se di sa tlwaelehahaholo kasheno. Mehleng ya kajeno, batho ba bangata ba se se ba sebedisa dibese haholo, mme ba fetohela ho marwana le di-taxi. Sena se bakwa ke mabaka a fapaneng a mang mosebetsi wa dibese di tsela le di tlhoko tsa batho ka kakaretso. Ho sokolwa ha dibese ho sebetsa ka nako, kgetho e ntle ya marwana, mathata a tshireletso ho dibese le ho hlokahale ha dibese ho sebaka se seng le se seng.

Ke tla mo eletsa hore a nke qeto ka bohlale ka ho etsa patlisiso ya hore na ho na le ba palami ba bangata ditshenyehelo di tlaba jwang, mme hona le phaello kapa tjhe. Haeba tsohle di mo thusa, e be ho reka ditekesi tse ntjha ke mohopolo o motle. Haeba maraka o sa hlake hantle, o ka emela pele ho qoba tahlehelo.